Ee, hobane ditefello le tlase ho feta, di tlase ho feta pay out. Insurance ke moralo wa polokeho school. Ba bokella ditefello tse nyane ho batho ba bangata ho lefa tse nyane feela, ha motho a lemoha bothata kapa a kenella kotsing. Ha se bohle ba kenyang dikopo. Batho ba bangata ba lefa ditefello empa ha ba e sebedise. Hona ho thusa hore lefang hore ba lefang ba fumane kotsi ba lefuwe hantle. Tjhelete e lefuwang ke e phahameng hobane ke tshohanyetso. Mohlala, o ka lefa two hundred ka kgwedi, empa ha koloi e utsuwe, o fumana hundred and fifty thousand. Ke hobane o lefa bakeng sa monyetla o fokolang empa o boima ha o etsahala.

Nka fana ka dipehelo tsa hore ba fumane tjhelete eo mohlomong for mohlala, ngwana ka ha a ntse a le sekolong nka etsa hore e mo thuse hore e mo patalle sekolo a fumane le dibuka tsa ho bala. Mme ha se a qetile, e mo nke e mo ise university e mo patale university, e mo rekele dibuka. Hape ho hong, nka etsa hore ha se a na le dilemo tse mashome a mabedi le metso e mehlano, a fumane karolo ya tjhelete eo hore e mo thuse bophelong. Mme hape ha sa na le dilemo tse mashome a mararo a fumane tjhelete eo. Mohlomong ho etsahale hore o sa na le ba lelapa la hae e kgone ho mo thusa hore a thuse ba lelapa la hae.

Mmangwane ke a utlwisisa hore forex e ka tshosa ha re utlwa ka batho ba qhekellwang empa nnete ke hore forex maraka o moo ho rekiswang tjhelete ya dinaha tse fapaneng. Ho tshwana le ho fetolwa tjhelete ha o le leetong. Batho ba e sebedisang ka tsebo le boikarabelo ba ka etsa phaello, empa ho ka ba le kotsi. Ha e sebediswa ka molao, ha se botsotsi ha fela o ithuta hantle le ho sebedisa bafani ba netefaditsweng e ka ba letho le molemo.

Re thabela hore le batla ho bula account ya stokvel, le hloka lebitso la stokvel. Batho ba bararo kapa ho feta ho ba bahlophisi. Ditokomane tse kang kotsi tsa ID, proof of resident, minetse tsa kopano le molao motheo wa mokgahlo. Re tla le fa foromo bank-eng e be re bula account e laolehang ke sehlopha ka moka. Account e tla le thusa ho boloka tjhelete e tshireletsehileng le ho sebetsa ka bo nnete.